Facebook na WhatsApp hi tona ti-app leti hlengeletaka data naswona loko munhu a xavile data hi tona ti hatlaka ti n'wi hetela .

Ina, ndzi nga yi amukela ivi ndzi n'wi byela leswaku ndzi ta yi hakela n'hweti na n'hweti ntsengo lowu ndzi nga ta wu kota.

Swiphiqo leswikulu i ku va swiyimbeleri swa masiku lama swi nga ha yimbeleli hi mfanelo.

Goza leri ndzi nga ri tekaka i ku va ndzi yisa emahlweni ku hlayiseka emugangeni wa ka hina na ntshamiseko exikarhi ka vanhu handle ka ku vava.

Ku famba eka gezi swi na ntshikelelo swinene eka ti Wi-Fi hikuva mimiti yo tala kumbe vanhu vo tala va tirhisa ti Wi-Fi leti tirhaku hi gezi.

Ina, ndzi vona swi ri kahle hikuva un'wani na un'wani loyi a nga koteki ku hlaya a ta kota ku tirhisa tinqingho, hi ku va ti ri na tindzimi ta vatima. Na vakokwana kumbe vadyuhari na vona a va ta kota ku tirhisa tinqingho leti.

Swipano swa mitlangu swa laha kaya swi fanerile ku vulavuriwa ngopfu eka timagazini na le ka maphephahungu hikuva un'wana na un'wana a ta kota ku tiva va leswaku, swipano swo karhi hi siku ro karhi swi tlangele ntlangu wa swona wu tlhela wu va wu, swi tlhela swi va tiva ku ri ntlangu wu ve njhani

Eke vaphakeri va ti-Wi-Fi mi fanele ku endla ti-Wi-Fi ta n'wina ti tirha hi mfanelo hikuva nkarhi wihi na wihi loko ha ha ri, loko ha ha ri ku endleni kumbe ku vulavurisaneni na van'wana vanhu va le kule ta tsema naswona hi va hi ri eka timhaka ta nkoka swinene.

Ndzi nga endla leswaku vacheri va ti Wi-Fi va set-a timitara to karhi leswaku Wi-Fi ya mina yi kumeka endzeni ka ndyangu wa mina ntsena handle ko humela handle leswaku loko vanhu va hundza va yi kuma.

Tiselulafoni ti le ku cinceni swinene nkarhi wihi na wihi. Tiselulafoni ta masiku lama loko u xava tona a wa ha kumi na chagara ya ku ti chagisasa. Tin'wani ta tona.

Wi-Fi ya mani na mani, rivilo ra yona ri le hansi swinene kambe Wi-Fi ya phurayivhete rivilo ra yona ri le henhla swinene hikuva, a yi tirhisi hi mani na mani naswona vanhu lava yi tirhisaka nhlayo ya kona a yi talanga. Kambe Wi-Fi ya mani na mani nhlayo ya vanhu lava yi tirhisaka yi tele swinene.

A ndzi nga ta katsa swiyenge swa vuhlevo vo hikuva swiyenge swa ku hleva, swa lwisana nakona naswona swi endla leswaku ku ri vanhu va zondhana hi swilo swo ka swi nga ri na ncila.

Vuhungalasi bya xiyanimoya swa le mugangeni, swi endla leswaku muganga lowu swi nga kona wu wu hluvuka naswona wu tiveka etindhawini to hambanahambana.

Wa munhu a ti chelela DSTV kaya ra yena, hileswaku swi endla leswaku a kuma vuxokoxoko byo hambanahambana. A kuma timhaka a vona na ti na ti na switori swo hambanahambana leswi endliwaka ematikweni yo hambanahambana, a tlhela a vona na mahungu, ya laha etikweni. Mahungu leswi swi endlekaka siku na siku.

I swinene hikuva pulatifomo ya mahungu yi hangalasa mahungu lama ma humelelaka etikweni siku na siku leswaku un'wana na un'wana a kota ku swi tiva kumbe ku swi vona ku ri etikweni ro karhi ku humelele swilo swa sona.

Mina mina mina ndzi vona ku ri timhaka to va va dumile naswona va va va dumile matiko yo hambanahambana. Hi swona swi endlaka leswaku, vateki va mahungu va va na vuhlevo mayelana na vanhu lava .

Na nkucetelo wa leswaku vantshwa na vona va nga ti twa va ku navela, eka vanhu lava dumeke.

Swi na swi na nkucetelo wa leswaku munhu un'wana na un'wana u fanelile ku va ni swi kahle evuton'wini bya yena leswaku a kota ku ti hanyisa, no tlhela a kucetela van'wana leswaku na vona va va na vutomi lebyi tengeke bya kahle.

Ku lemukisa mbulavulo i ku hlayeriwa ka rito ra Xitsonga. Matirhiselo ya ku lemukisa mbulavulo, ku hlayeriwa ka rito. Ku lemuka mbulavulo switirhisiwa ku hlayeriwa ka rito ra Xitsonga. Ku twisisa rito, ku lemuka mbulavulo swi pfuneta ku twisisa rito ra xitsonga. Ndzi tshemba leswaku swi ta pfuna ku twisisa matirhiselo ya ku lemuka ka mbulavulo.

Swiphiqo leswi va hlanganaka naswona i mhaka ya netiweke, naswona va nga swi lulamisa hi ku va va kuma ndhawu leyi va vonaka i nga ri netiweke wa kona wa khoma swinene.

Ndza pfumela hikuva vayimbeleri vo tala va ni mali swinene leyi va yi kumaka ka vuyimbeleri.

Milawu milawu milawu leyi nga ta va yi tsariwe eka xilipi lexi a nga lexi u xaveke bhuruku hi xona, hi yona yi nga ta lawula ku pfumeleriwa kumbe ku aleriwa leswaku u tlherisela eburuku endzhaku.

Vanhu va nga ringeta ku papalata mhaka leyi hi ku va va nga pfumeli ku va joyinisiwa swilo kumbe ku hlamula timeseji leti va senderiweke tona kumbe ti-email-i leti va ti kumaku to hambanahambana.

Switirhisiwa swa inthanete leswi munhu a swi a swi lavaka leswaku a kuma vutshunguri bya le kule. Munhu u lava khomphyuta leyi nga na vuyelo bya inthanete, munhu u lava vuyelo bya inthanete byo olova, munhu u lava software ya vutshunguri bya le kule. Munhu u lava camera ya vidiyo leswaku a kota ku vona na ku vulavula na vanhu va le kule. Munhu u kota u kota ku kuma vutshunguri bya le kule hi ku tirhisa switirhisiwa swa inthanete. Switirhisiwa swa inthanete swi antswise vutshunguri bya le kule.

Swin'wana, swin'wana swa swipfuno i Netflix. Netflix yi pfuna vanhu vo tala leswaku va kota ku vona swilo kumbe switori na tifilimi to hambanahambana.

Switichi leswi ndzi swi hi yingiseleke swa xiyanimoya. Xo sungula, i Munghana Lonene FM makombandlela. Xitori lexi ndzi xi hi yingiseleke eka Munghana Lonene FM, i mina hi mina. Xa vumbirhi switichi swa xiyanimoya leswi ndzi swi tivaka i Khozi FM, xa vunharhu i Nkalanga FM.

Ina, ndzi tshame ndzi yi tirhisa. Yi pimanisiwe hi ndlela leyi, ti-Wi-Fi ta le makaya a ti na mpimo wo a ti na mpimo wo leha ku fana na ti-Wi-Fi ta le library. ti-Wi-Fi ta le makaya, mpimo wa kona kumbe timitara ta kona ti helela majarateni kambe ti-Wi-Fi ta le library, timitara ta kona ti hangalaka na rivala leswaku wun'wana na wun'wana na wun'wana loyi a ta ku elibrary a kota ku tirhisa Wi-Fi ku endla ntirho wa yena wa xikolo.

Mhaka yo rhumela munhu mahungu hi ku tirhisa WhatsApp yi na mbuyelo ya leswaku munhu yaloye hambi o va a ri kule na wena wa swi kota ku n'wi byela leswi u lavaka ku n'wu byela swona kumbe ku n'wi tivisa hi mayelana na leswi u nga ta va u lava ku n'wi byela swona u nga zanga u la ku tikuma u hlangane na yena kambe hi ku tirhisa WhatsApp wa kota ku n'wi hlamusela mhaka hinkwayo leyi u lavaka ku n'wu hlamusela yona.

Ndzi rhandza ku khensa swinene eka mfumo wa hina ku va mi hi nyikile Wi-Fi ya mahala endhawini ya phela nkarhi luwa a hi ri hava na mali yo xava ti-data ku va hi tirhisa tiselulafoni ta hina to se ndzi rhandza ku khensa swilo swi ta hi olovela ku va hi endla swilo hi tiinthanete na ku va hi tirhisa tifoni na ku va hi kota ku vulavula na vanhu ve le kule.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C ti hambana hi ndlela leyi data ya Vodacom loko u xava yona yi tiyile swinene u nga yi tirhisa nkarhi wa ku leha yi hlwela ku hela kambe ya durha, data ya Cell C yi chipile swinene ene yi tele kambe yona a yi tiyanga u ngo yi tirhisa xinkarhana ntsena, mina ndzi nga xava data ya Cell C hikuva data ya Cell C u xava data ya ku tala hi mali leyitsongo.

Ku xava swilo hi ku tirhisa inthanete swi olovise swilo swa ku tala swi olovisela ni vanhu va ku tala ku va va kota ku kuma leswi va swi tsakelaka eka tishopo leti va nga le kule na tona kumbe eka tishopo leti nga le matikweni ya le handle. Vanhu eka manguva lama ya hanyaka eka wona va xava swilo swo hambanahambana swo fana ni timpahla eka matiko ye le handle ka tishopo ta ku eka tiko ra hina a ti kona hikuva va tirhisa inthanete swi tlhela swi va na mbuyelo lowu wa kahle swinene swilo swa vona leswi va swi xavaka va tlhela va swi kuma.

Nkoka wo va munhu a ti xavela router ya Wi-Fi swi n'wu olovela ngopfu ka ku va a tirhisa data hikuva router ya Wi-Fi a yi dyi ngopfu data ku fana na loko u cherile sim card endzeni ka foni router yi kota ku tirhisa data hi ndlela ya kahle.

Mbuyelo wo va u tirhisa WhatsApp u kota ku kuma ku u kota ku vulavula na vanhu lava u nga le kule na vona hi ku va u tirhisa WhatsApp no va mi sendelana kumbe mi rhumelana swithombe swo hambanahambana kumbe swilo swo hambanahambana hi ku va u tirhisa WhatsApp.

Mintlhontlho leyi vanhu va le malokixini va langusanaka na yona loko va nghena eka inthanete xo sungula va rhanga va languta leswaku ndhawu leyi va nga le ka yona network wa khoma na naswona wu khoma hi vuenti xana xa vumbirhi loko va nghene eka inthanete va lavisisa timhaka ta ndhawu leyi va tshamaka eka yona kumbe eka tiko leri va tshamaka eka rona va tiva leswaku ku humelela yini kumbe ku endleka yini.

A ndzi titwi ndzi ri kahle hikuva data leyi ndzi heleleke ndzi va ndzi yi xavele hi mali ye ya le henhla swinene.

Khombo ra mhaka ya ku xanisa vanhu hi ku tirhisa inthanete hileswaku muxavi a nga kumi netiweke lowu eneleke ku va a tirhisa kumbe ku va a endla leswi a lavaka ku swi endla hi mhaka ya vanhu lava xanisaka muxavi wa data yo yeleyo.

Ina mina ndzi vona wu hlayisekile swinene hikuva eka masiku lama hi hanyaka eka vona ndhavuko wa Vatsonga mavonakule hi lowu va wu tirhisaku swinene.

Ku hambana loku nga kona eka riqingho leri ndzi ri tirhisaka sweswi na riqingho leri a ndzi ri tirhisa ro sungula riqingho leri a ndzi ri tirhisa ro sungula a ri fani na riqingho leri ndzi ri tirhisaka sweswi swi hambane kule hikuva netiweke wa riqingho leri a ni ri tirhisa ro sungula a wu khomela kule kambe netiweke lowu ndzi wu tirhisaku eka riqingho leri ndzi ri tirhisaku sweswi wu khomela kusuhi naswona u wu kuma wu tele na swipesi kumbe ringanelo yo va u faka swilo ndzeni ka foni a swi ringani eka leyi a ndzi ri tirhisa ro sungula xipesi xa kona i xitsongo kambe eka leyi ndzi yi tirhisaka sweswi xipesi xa kona i xikulu xi tele ngopfu ndzi nga kota ku cheletela swilo swo ringanela.

Swilaveko swo karhi swa nawu swa laha Afrika-Dzonga swi kona, swilaveko swa kona ku nga pasi leswi kombaka leswaku u pfumeleriwile ku va muAfrika-Dzonga no va u tikuma u ri karhi u endla mindzilakano ya kona kwala Afrika.

Ku va na xidijitali ku va mhaka yo olova loko swi ta eka timhaka ta dyondzo, hikuva u kota ku fikelela tidyondzo ta wena ta inthanete hi ku va u tirhisa tona.

Ina mi nga avelana akhawunti loko mi ri vanhu lava mi tirhisanaka kumbe ku ri akhawunti ya khampani yo karhi mi avelana ku va mi yi tirhisa no va mi tivisa vanhu hi swilaveko leswi nga ta laveka, kumbe ku tsundzuxa vanhu hi swilo leswi nga ta va kona eka khampani yoleyo mi tirhaka eka yona ku va hi ku va mi tirhisa akhawunti ya khampani yaleyo.

Ina ti kona ti-series leti nga wina masagwadi eka streaming platform ta laha Afrika-Dzonga.

Ku cincela eka pulani leyintshwa swi endla leswaku data yi hela hi xihatla swinene ku tlula eka pulani leya khale.

Matirhiselo ya data na matirhiselo ya Wi-Fi swi hambanile kambe a swi hambanangi ekule.

Ina u nga yi tirhisa data top-up loko u ri karhi u fambafamba lomu magondzweni.

Mina ndza pfumela hikuva vanhu vo tala va lahlekela hi mintirho hikwalaho ka thekinoloji ya manguva lawa leyi nga kona laha tikweni.

Ndzi vona swi ri kahle leswaku vanhu va kota ku tirhisa kumbe ku fikelela Wi-Fi kun'wana na kun'wana laha va nga kona. Hikuva ku tirhisa Wi-Fi swi olovisela vanhu vo tala leswaku va kota ku endla vulavisisi bya swin'wana na swin'wana leswi va hlanganaka na swona, loko va ri karhi va famba kumbe vulavisisi mayelana na swilo swa xikolo.

Ku tumbuluxa minongonoko ya ku katsa ti xidijitali hinkwayo, xo sungula ku ta laveka leswaku ku rhanga ku endliwa vulavisisi bya nongonoko kumbe dijitali leyi lavaka ku tumbuluxiwa leswaku yi ta kota ku tshama nkarhi wo leha no va yi angarhela vanhu hinkwavo emugangeni kumbe etikweni.

Ku fikeleleka i mhaka ya nkoka swinene eka ku katsa digital hikuva yi angarhela vanhu vo tala no va yi va pfuna ku endla swilo swa vona kumbe ku endla vulavisisi lebyi va hlanganaka na byona lomu ku fambeni.

Eka ku vekiwa ka nhundzu laha kaya eAfrika-Dzonga tindzimi leti nga tindzimi ta Xitsonga, Afrikaans, isiZulu, isiXhosa. Xitsonga i ndzimi ya mbewu ya Tsonga naswona yi nga tirhisiwa laha kaya eAfrika-Dzonga. Afrikaans i ndzimi ya mbewu ya Afrikaans naswona yi nga ha tirhisiwa eAfrika-Dzonga. IsiZulu i ndzimi ya mbewu ya Xizulu naswona yi nga tirhisiwa eAfrika-Dzonga. Xixhosa i ndzimi ya mbewu ya Xhosa naswona yi nga ha tirhisiwa laha eAfrika-Dzonga.

Ku vilela hi mbangu hi mahungu lama kandziyisiweke, swi nga swi nga ku vilela hi mbangu swi nga pfuna ku antswisa mahungu lama kandziyisiweke leswaku va ta vaaka ku va ta kota ku twisisana. Ku vilela hi mbangu swi nga antswisa ririmi leswaku ri va ra ri pfuna ku hlamusela swilo swo hambanahambana. Ku vilela hi mbangu swi nga endla leswaku vanhu va twisisa mahungu lama kandziyisiweke, ku hlamusela leswaku mahungu lama kandziyisiweke ma twisisiwa kahle ku nyika swikombiso leswaku va twisisa mahungu lama kandziyisiweke ku hlamusela hi ndlela yin'wana leswaku mahungu lama kandziyisiweke ma twisisiwa kahle. Ku antswisa ku ku antswisa ku antswisa exikarhi ka vanhu va tindzimi to hambanahambana ku endla leswaku vanhu va twisisa hi mahungu lama kandziyisiweke.

Ku ringanyeta kumbe ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga eka pulatifomo, u nga tiva swilo swa Afrika-Dzonga leswi u nga swi kombela, ku hlamusela leswaku u lava ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga. Ku tirhisa tindlela ta pulatifomo ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga. Ku ringanyeta swilo swa Afrika-Dzonga eka pulatifomo u nga u nga ku nghena eka website ya pulatifomo leswaku u ta kota ku ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga, ku tirhisa fomo ya ku kombela leswaku u ta kota ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga ku nyika vuxokoxoko leswaku u ta kota ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga.

Maphephahungu ma hoxa xandla eka muganga ya ndhawu hikuva va endla leswaku vanhu vo tala kumbe vanhu vo hambanahambana emugangeni va tiva leswaku, va tiva swilo leswi humelelaka eAfrika-Dzonga va tiva ni swilo swo hambanahambana leswi va swi kayiveleke.